Merogo e e tshwanang le magapetla a beetroot-e, ke merogo e e sa itsegeng ka gonne batho ka bontsi ba bona e le matlakala. Mme fela merogo e ka gore batho ba leka go e e ja, e thusa thata go lwantsha malwetse a le mantsi jaaka malwetse a pelo, jaaka low blood pressure, e kgona gore malwetse a nne ka fo taolong mme dingaka le tsone di kgone go bona botshelo ba molwetse o bo nonofa ebile bo tswelela pele sentle. Matlhare a gape a na le dibithamini di le dintsi tse di kgontshang go ka thusa mo kgolong ya ngwana le mo go maatlafatseng masole a mmele a ngwana.

Dipanana ke maungo a golang mo setlhareng, jaanong morago ga go baakanya mmu o tshela di-fertilizer-ra o pitiwa, o tsaya dithotse o di tsenya mo mmung o di tswalela o bo o nosetsa, mme o sa di nosetsa thata ka di ka kgamiwa ke metsi. Wa nna ntse o lebelela gore a setlhare sa teng se gola sentle, a ga sa kobega, o se nosetsa ka gore dipanana di rata metsi. Ga di sena go gola di tla ntsha maungo ko godimo a butswe o kgetlhe, le diapole fela jalo di gola mo setlhareng. Jaanong maungo a a ntseng jaana o ema sebakanyana o ema dingwaganyana gore setlhare se gole pele se ka go ungwelwa maungo a a ntseng jaana.

Tamati ke e nngwe ya merogo e matepe. O baakanya mmu wa gago o tshela di-fertilizer-ra o bo o tsaya dithotse tsa tamati o jala, o bo o nosetsa. Fela ga di simolola di tlhoga di batla o dule o di beile leitlho ka gore go tle go nna le mo e leng gore o tshwan'tse o di tsenyetse dipalenyana go di tshegetsa gore di seke di awa ebile di seke di a robega. Ga di sena go tloga o sena go di tshegetsa o ka di tshegetsa ka mela e mebedi wa tsenya megala gore maungo a tsone a kgone go itshegeletsa. Ga o tla go roba, o ntsha fela ditamati tsela ga o epolole go tswa ko tlase maungo a tsone o tla bona mo ditlhatsaneng tsa teng, o kgetlha-kgetlha maungo a tsone o bo o netefatsa gape gore megala a teng e ntse sentle o nosetsa. Tamati e ya ijala e tla nna ntse e go ungwela go ya pele, o jala gangwe fela.

Morago ga go baakanya mmu le go otshela menontsha, dithotse tsa rooibos-o di a jalwa. Fa di sena go gola matlhare a teng a kotulwa a be a ya go beiwa mo go leng lefifi teng gore a kube, ga a fetsa go kuba a tseiwa gape a go omisiwa. Morago ga go omisiwa a tlhophiwa go ya ka digrata le mefuta ya rooibos-o e leng teng. Ga ba fetsa go etsa jalo rooibos-o ya thubiwa, ga e fetsa go thubiwa go nna le e nngwe e tsenngwang mo dikgapetlaneng e be go nna le e tla nnang matlhare a sa tsenngwang mo dikgapetlaneng, e be sala e isiwa ko dikhampanang tse di farologaneng gore e rekisiwe.

Kgwetlho e kgolo go borra balemirui ba rooibos ke go tlhokagala ga metsi mme yone ba ka rarabolola ka go dirisa thekenoloji e ntšha ya go nosetsa e e sa diriseng metsi a mantsi mme e tla e ba somarela metsi. E nngwe ke di tshenekegi, balemirui ba ka reka melemo e bolayang di tshenekegi mme e sa senye tikologo le mo ba lebelelang teng. Lefatshe ga ntse go tswelela go lemelwa mo go lone, mmu wa teng o latlhegelwa ke boleng. Seo balemirui ba ka se kgona ka go dula ba nontsha mmu wa bone ka go tshela menontsha, ka go dirisa dithekenoloji tse dintšha tsa go netefatsa gore ga ba dirise mmu go feta phetelela, mme ba o dirisa ka tsela e e leng gore le kamoso le mengwaga e tlang mmu wa teng o tlabo o santse o kgona go dirisiwa.

Go tlhokagala ga metsi, ditshenekegi tse dintšhwa, go sa nne le phitlhelelo ya menontsha e sa bolaeng tikologo, go latlhegelwa ke boleng ga mmu le bogodu.

Di-raisin-e tse di tswang mo go omisiweng ga diterebe, diperekisi tse di tsentsweng mo motemeng, guava e tsentsweng mo motemeng, maungo a a omisitsweng jaaka mango-u, jaaka guava, difeiye, dipiere ee, di na le koketsego ya boleng.

Panana, diapole, dinamune, dipiere, di-pineapple-e, diterebe, bo guava mme tsone ka rialo ka gonne di a fitlhelwa mo mafatsheng otlhe. Mme ke tsone bontsi ba nako di dirisiwang jaaka di netefatsi tsa dilo di le dintsi jaaka bo matute, bo di-jam-e le tse dingwe tse dintsi.

Ke ditamati, ke ditapole le spinach-e, ke dinawa, ke beetroot-e ke digwete, ke maphutsi ka gore ke tsone bontsi bo nako mo ditsong dile dintsi di dirisiwang jaaka sejo sa malatsi le mmidi. Mmidi o lengwa ebile o jewa thata ke gore o dira dilo tse di tshwanang le bo bupi se e leng gore se jewa letsatsi le lengwe le le lengwe mo Aforika Borwa le mo ditsong tse dingwe tse di kwa ntle ga Aforika Borwa.

Mabele a thusa gore go sa lemiwa medi o le montsi mme be o feleletsa o sa dirisiwa. Mo thulaganyong tsa dijo a thusa gape le go fokotsa go jewa ga mmidi le di ungwelwa tsa teng. Jaanong mabele mo thulaganyong ya dijo ra ba ko di carbohydrateng le ko difibreng gore a thusa boteng gore motho a sa fitlhela a pipitlhetswe kapa a ngakilwe. Ebile a thusa gape go natlafatsa masole a mmele le go ntsha dibithamini.

Tshwan'tse pele go nne le diterebe.

Ke tlhoka metsi, disata, dilo tse di dirisiwang ko tuining jaaka bo garafo, bo haraka. Ke tlhoka terata kapa fence-e go kampela ka gore go na le dipudi kwa gae le diphologolo tse dingwe tse di ka jang ditshingwana le nete ya go tswala ko godimo gore dinonyane di seka dia ja dijalo tsaka ga di tloga.

Balemi ba rooibos ga ba dirise metsi a mantsi seo se somarela metsi. Ga ba dirise lefatshe ka tsela e leng gore kamoso mmu wa teng o ka se tlhole o dirisega. Ba dirisa thekenoloji e ntšha go sireletsa Fynbos e leng gore e kry-iwa fela kwa Western Cape. Ba dira jalo ka go sa dirise menontsha e nang le dikhemikhale tse dintsi, ebile ga ba dirise ditshenekegi ga ba itsise ditshenekegi tse dintšha tse di tla tlang ka malwetse mo mmung kapa mo lefatsheng le ba lemelang mo go lona.